Olu luvo lube nefuthe olubi kakhulu ngoba kaloku akukho somashishini banintsi abazofuna ukuxhasa iqela lombhoxo lwabasetyhini, abatyalizimali bazochasela.

Eyona nto ndiyithandayo yokuzonwabisa kukudlala ibhola. Ukudlala ibhola kuyandinceda ukuze umzimba wam uhlale usesimweni esilungileyo. Ndiye ndichithe iiyure ezimbini ngosuku, ibe ziyure ezilishumi ngeveki.

Ezemidlalo zidala umanyano olukhulu kakhulu ebantwini. Khangela kaloku, iqela lamaBhokoBhoko linabadlali abanintsi abasuka kwiintlanga ezahlukeneyo.

Ukudlala kwamaqela ezikolweni kunokumnceda lowo nalowo udakambileyo ngokuthi alibale ngeengxaki zakhe xa edlala lo mdlalo esikolweni okanye ezilolonga. Ukuzilolonga kuyanceda kakhulu ukususa umvandedwa.

Ezemidlalo ziyanceda kakhulu ngoba kaloku ulutsha luye luxakeke zezemidlalo lulibale ngezinto ezinintsi.

Mfana wam, sukuncama, izinto ezintle apha ebomini zithatha ixesha. Qhubeka udlale wena kungenzeka ukuba likhona elinye iqela elinokubona likuchonge likuthathe, likwenze umdlali walo.

Le mpumelelo yandenza ndaziva ndichulumance kakhulu ngeyona ndlela emangalisayo.

Ibhola ekhatywayo, ezokubaleka kunye nebhola yombhoxo.

Ezinye zeengenelo zokuba nenxaxheba kwezemidlalo kukuba umntu aphile nesifo sokukhubazeka, loo nto iye yenze ukuba kube nzima ukuba akwazi ukudlala ezemidlalo. Kodwa ke sekulula kula maxesha wangoku ngoba kaloku nabantu abaphila nokukhubazeka banayo imidlalo elungiselwe bona.

Eyona nto ndiyithandayo eyenziwa ngaphandle kukuphuma ndiyozingela. Kumnandi ke ukuyozingela ngoba kaloku ubuka ubuhle bendalo. Ukubuka ubuhle bendalo kuyanceda ngokwasengqondweni ngoba kaloku izinto ezinintsi uye uthi ulibale ngazo okwaloo mzuzu ulapho entabeni uzingela.

Ukudlala ezemidlalo kungamnceda ngokuthi akwazi ukusebenzisana nabanye abantu esemncinci. Loo nto uzokhula nayo de athi xa sele emdala esebenza nabanye abantu, abe senamava wokusebenzisana nabanye abantu.

Qhubeka mfana wam udlale, musa ukutyhafa. Kungenzeka ukuba likhona iqela lezemidlalo elinothi likutyumbe, likuchonge ukuba uyodlalela lona.